Zwi thusa uri vhana vha tevhedzele milayo uri hu savhe na u fhurana ngori arali vha sa tevhedza milayo hunga swika hune vha huvhala kana ra wana vhana vha tshi vho u lwa ngo u sa tevhedzela milayo.

Hayi ngauri hu ya swika hune ra wana vhadededzi vha si kho ḓivha uri mutambo mukene u tambisiwa hani na uri ndi ifhio milayo ine vha fanelo u i tevhela vhadededzi kana vhana musi vha tshi kho funḓedza vhana kana vhana vha tshi khou tamba iyo mitambo.

Zwi ya thusa nga mannḓa u ṱangana na vharengi ngauri ra sedzesa shangoni muthu muṅwe na muṅwe u hone kha Instagram, TikTok, Facebook so arali vha vharengisi vha nga nyanḓadza zwithu zwavho kha kha ne kha henedzi dzi epu dzingaho Instagram, TikTok na Facebook zwi nga zwi nga tshimbila ende vha nga wana vhathu vha ne vha nga renga nga u ṱavhanya ngauri muthu muṅwe na muṅwe u dzula a hone kha dzi Instagram na TikTok na Facebook.

U kundelwa zwi ya vha ngudo khulu ya ndeme kha vhutshilo ngauri zwi u gudisa uri arali kha vhutshilo wo kundelwa u songo litsha wa dzula u fanelo u isa phanḓa wa konḓelela u vhuya u swika zwitshi luga ndi zwa ndeme u dzhia ngudo iṅwe na iṅwe ine wa ṱangana nayo kha vhutshilo wa i shumisa u kono u u ḓi bveledzisa.

Ri nga katela dzhimu ine vhathu vha ne vha vha kha vhupo honovhu vha ḓo ya vha ita nyonyoloso hone, nda katela na fhethu hune vhathu vha nga ṱambela hone musi vho no fhedza u ita nyonyoloso dzavho dza muvhili. Nda dovha hafhu nda katela fhethu hune vhana vhaṱuku vha nga tambela hone na u ho tsireledzeaho nda dovha, nda nda ita uri zwifhaṱo izwo zwi vhe zwo tsireledzeyaho u fana na musi hu tshi ngavha na mulilo huvhe na miṋango ine vhathu vha nga bva ngayo.

Ee ndo no vhuya nda vha na tshifhinga tsha mitambo ya muthu nga eṱhe tshine nda ḓi vhudza ngatsho tsho vha tshi tshiṱuku ndo vha ndi tshi tamba khadi ndi tshi ḓivhudza ngayo.

Mutambo une nda u takalela nga maanḓa ndi bola ya milenzhe ngauri i nthusa nga mannḓa uri ndi ite nyonyoloso ya muvhili woṱhe ngauri ndi vha ndi kho gidima mudavhini zwine zwa ita uri muvhili u vhe ukho dzinginea.

Mutambo we nda u ṱalela wa ntakadzesa wa ita uri ndi si u hangwe ndi wa bola ya milenzhe musi ndi tshi kho vhona bola ya milenzhe musi thimu ine nda i funesa i tshi kora zwikoro zwiṱanu zwo ntakadzesa nahone ndi nga si zwi hangwe.

Ndi u wana tshikili tshiswa na u vha na maanḓa na u guda na uri vha kono u yo u gudisa vhaṅwe vhathu.

Ndi ngauri ndi vhona unga zwi ya ṱutuwedza muswa uri a ḓivhe uri mutambo une ene a u kona ndi u fhio na uri zwi dovha zwa vha thusa kha u ita nyonyoloso musi vha tshi kho tamba iyo mitambo u fhirisa uri vha vhe vho soko dzula hayani hu sina zwine vha kho ita zwone vha mbo ḓi vha mbo ḓi vha na tshikili vha ḓivha zwinzhi nga ha mutambo une vha khou tamba zwa ita uri vha yo u tamba na mashambu na mashango ḓavha.

Zwo thusa uri vhaswa vha ḓivhe uri ndi ufhio mutambo une vha u konesa vhaswa vho dzhiwa vha pangiwa kha mitambo yo fhambananaho ingaho dzi bola, dzi nethiboḽo, dzi thenisi zwa ita uri vha kone u ḓivha uri ndi na ndi na vhukoni vhufhio kha kha mutambo ufhio zwa ita uri vhaswa vha ṱutshele u dzula vho sedza sikirini tsha founu kana tsha TV zwa ita uri mivhili yavho i vhe yo takalaho nga murahu ha musi vho ita nyonyoloso nga u tamba iyo mitambo.

Ee zwi nga vhuedza Afrika Tshipembe ngauri vhathu vha tshi kho bva vha khou bva kha mashango maṅwe vha ḓa na zwithu zwiswa zwine kha ḽeḽo shango ḽine vha khou ya kha ḽo zwavha zwi siho vha ḓa na tshelede. Zwi nga dovha hafhu zwa vhuedza vho ramabindu vhane vha rengisa Afrika Tshipembe ngauri vhathu vhane vha khou bva kha mashango maṅwe vha ḓo ḓa vha ḓo ḓa na tshelede vha i shumisa u renga zwezwi zwine zwa kho rengisiwa dzhiwa vhaṅwe ndi vhane vha ḓo nyaga vhudzulo zwine zwa amba uri vho ramabindu vha ḓo wana tshelede nga murahu ha musi avho vhathu vho vho buka dzi rumu dza u eḓela.

Ndi nga pembela nga u dzhia khaphu nda ṱuwa nayo vhuponi ha hashu nda sumbedza vharangaphanḓa vha vhupo hune nda dzula hone nda dovha hafhu nga u nda pembelela nga u ṱuṱuwedza vhaṅwe vhaswa uri vha dzhenelele mafhungo a zwa mitambo uri vha kono u wina vho na vho khaphu vhange nne.

Zwine muvhuso u nga ita ndi u kuvhanganya vhaswa vhoṱhe ubva kha vhaswa vhaṱuku uya kha vhaswa vhahulwane u tshi vha ṋeya ngeletshedzo nga ha nga ha vhundeme ha u dzhenelela zwi zwi zwi mitambo wa dovha hafhu wa vha khethekana u ya nga ha dzi gurupu wa vha tambisa mitambo u ya nga ha mitambo ine vha i funa kana ine vha i kona.

Ee vhatukana na vhasidzana vha na tshikhala tsha u tamba mitambo yo fhambananaho nga uri hu na bola ya milenzhe i ya tambiwa nga vhatukana ya dovha ya tambiwa nga vhasidzana mara hu na nethiboḽo, nethiboḽo kanzhisa u wana uri i kho tambiwa nga vhatukana.

Ndi zwa ndeme u bindudza kha mbekanyamushumo ya zwa mitambo ngauri vhaswa ndi vhathu vhane vha vha na nungo zwine zwa amba uri vhaswa vha tshena nungo vha nga ḓi bvelela vha vha ḓi wana vha tshi khoya kule nga mitambo zwine zwi ḓo ita uri vha wane tshelede ine ya ḓo vhashumela.

Khaedu dzine dzavha hone ri wana uri zwi shumisa zwa mitambo zwine ra vha ri khou zwi nyaga wa wana uri a zwi wanali fhano Afrika Tshipembe ra wana uri zwi kho wanala kha mashango ḓavha zwiṅwe ndi zwauri zwiṅwe zwa zwishumiswa zwa hone zwa mitambo zwi a ḓura nga mannḓa ende hu si na masheleni zwi amba uri ri nga si kone u zwi wana ndi dziṅwe dza dzi khaedu dzine dza vha hone.

Hai a thi vhoni zwo fanela ngauri, zwi ita uri muthu a dombotele, zwi nga swika hune zwa mu khosela malwadze ngauri muthu u vha o dombo tela screen lwa tshifhinga tshilapfu a nga vha na vhulwadze ha maṱo, a dovha hafhu a vha muthu ane a ḓo balelwa u tshi tshila a si na dzi geimi. Ndi hafha hune zwi ḓo muita uri a pfhe uri a songo wana geimi hu na tshiṅwe tshithu tshine tshi khou shotha nga khaye.

Vhuponi ha hashu a hu na fhethu hune vhathu vha nga ita hone nyonyoloso, ngauri ndi vhupo ha mahayani, musi muthu a tshi ṱoḓa u ita nyonyoloso u fanela u to thoma a namela tshiendedzi a ya ḓoroboni a kona u ita hone nyonyoloso.

Milayo ine nda i ḓivha ine ya shumiswa musi hu tshi khou tambiwa ndode ndi uri, arali muthu o ntsha ndode iṅwe ya sala ya sala kha mutalo wa tshidindi, i vha i kho vhalwa sa ndode ine ya vha nga ngomu. Muṅwe mulayo ndi wa uri muthu u wina nga murahu ha musi o ṱamba ndode dzoṱhe dzawe a dovha hafhu a dzhia na dza na dza muṅwe nga u to dzi wina, muṅwe mulayo ndi wa uri muthu kharali a ri a tshi kho tamba avha o bvisa ndode dzo fhiraho kana a sia dzo fhiraho, u vha o ṱa u fanela u fha muṅwe muṅwe muthu tshikhala tsha u tamba.

Mutambo une nda u takalela u ita nga tshifhinga shango tsha u awela, ndi u ḓi wana ndi khou tamba bola ya milenzhe ngauri bola ya milenzhe musi ndi tshi tamba tshifhinga tshoṱhe ndi pfa ndo ita nyonyoloso khulwane nga maanḓa ngauri muvhili u vha u kho dzinginyea woṱhe.

Nyonyoloso ine nda i funa sa iṅwe nḓila ya zwa mitambo, ndi netball nga uri i nṱakadzela uri musi hezwi ndi tshi khou tamba ndi vha ndi tshi khou gidima, lune zwi sala zwi kho ita uri ndi vhe ndi tshi khou ita nyonyoloso nga u gidima.

Ee hu na phambano khulu nga maanḓa ngauri vhuponi ha mahayani ra sedza a hu na fhethu hu ne vhana vha nga tamba mitambo kana u ita dzi nyonyoloso, kanzhi u wana hu tshi soko vha hu mudavhi une wavha u si na tshithu sina na dzhimu ine hunga pfhi vhana vha vhupo ha mahayani vha khou ita nyonyoloso ngayo. Vhuponi ha dzi ḓoroboni hu na midavhi hu na fhethu hunzhi hu na fhethu hunzhi hune vhana vha nga tamba zwavhuḓi vha ita dzi nyonyoloso na dzi dzhimi dzi hone dza mahala dzine muthu ha faneli u thoma a badela.

A thi vhoni hu tshi ngavha na khaedu arali vhaswa vha ita nyonyoloso dzo kalulaho ngauri, ndi pfhesesa uri ndi zwone zwine muvhili wa ṱoḓa zwone zwine zwi nga ita uri vha tsireledzee kha malwadze ane a ḓa nga murahu ha muthu nga murahu ha musi muthu a sa iti nyonyoloso.

Mutambo une nda u funesa wa kha internet ndi wa bola ya milenzhe, ndi takalela nga maanḓa uri ndi ḓi wana ndi tshi khou tamba mutambo wa inthanethe wa wa bola ya milenzhe nga maanḓa u a ntakadza, ndi pfha ndi tshi takala tshifhinga tshoṱhe musi ndi tshi tamba mutambo wa inthanethe wa bola ya milenzhe.

Mitambo ya sialala ine nda vhona itshi kuvhanganya vhathu, ndi mitambo heinoni i no tambiwa ngavha na vhaṱuku i no vhidzwa upfhi ndode i kuvhanganya vhana wa wana vhana vho ḓala vha kho tamba ndode.

Ee u ya nga ku humbulele kwanga u ḓi dzhenisa kha mitambo zwi a fhaṱa muhumbulo wa muthu nga maanḓa ngori, a ṅwana muṱuku kharali a tshi kho fhedza tshifhinga o dzula hayani zwi mu itwa uri muhumbulo wau u aluwe zwavhuḓi u sa tanda vhuwe, zwi dovha hafhu zwa thusa na kha uri muthu a aluwe a na muvhili wavhuḓi kana muthu muhulwane avhe na marambo o khwaṱhaho nga u ita zwa mitambo.

Zwine nda takalela u zwi ita nga tshifhinga tsha musi ndi songo fara kana nga tshifhinga tsha u awela, ndi u ḓi wana ndi tshi khou bva hayani ndi tshi khou ya mudavhini u tamba bola na vhaṅwe vhafumakadzi, bola ya milenzhe i a thusa nga maanḓa i ita uri muvhili u khwaṱhe na marambo a khwaṱhe u vhe na mutakalo wavhuḓi ngauri u vha hu tshi khou ita nyonyoloso ya muvhili woṱhe u thoma kha ṱhoho tsa fhasi u swika milenzheni.

Ee nyonyoloso ndi a ita, ndi ita nyonyoloso nga matsheloni nda dovha nda ita nyonyoloso nga madekwana. Dziṅwe dza dzi nyonyoloso dzine nda dzi ita sa sa nḓila ya u tamba, ndi uri hezwi musi ndi na vhaṅwe ri kalelane tshifhinga, ri gidime, ri kalelane ri vhone uri muṅwe o gidima nga tshifhinga tshingafhani.

Thimu ya bola ya milenzhe ine nda i funesa ndi ya sundowns, ngauri tshifhinga tshoṱhe i tshi tamba, a huna na ḓuvha na ḽithihi ine nda wana hu khou pfhi yo ḽiwa, i dzulele hu si na tshifhinga tshifhinga tshoṱhe u wina dzi khaphu i wina dzi tshelede nda i funesa nga maanḓa ngauri i ṱuṱuwedza na vhaṅwe vha na nnḓa uri, wa tamba bola ya milenzhe unga ya kule kha vhu.

Ee hu na masiandaitwa manzhi ane muthu anga ṱangananao ri tshi yelana na kha mutakalo wawe kharali a tshi kho fhedzesa tshifhinga tshawe a khou tamba mitambo kha founu. Tsha u thoma u ḓo swika hune maṱo a ḓo vha na vhuthada ngauri sikirini hetshiḽa tshi vha tshi vha tshi na blue light ine i nga damage maṱo a muthu ra wana muthu a tshi vho vha na a tshi vho vha bofu tshiṅwe ndi tsha uri muthu u ya dombotela a kona u sa tshila a singo tamba geimi idzo kha founu kana iyo mitambo.

Dzi puḽatifomo dzine nda dzi shumisa musi ndi tshi khou tamba mitambo online ndi dzi tevhelaho ndi play station network, ndi na x box x live stream, epic games, na mobile app.

Geimi dzine nda takalela u fhedza tshifhinga ndi kho dzi tamba kha founu yanga kana kha khomphutha yanga, ndi geimi dza u reila ngauri mbuyelo ya hone i thusa uri musi ndi tshi ya u guda u reila ndi vhe ndi na tshenzhemo ndi tshi vho ḓivha uri ku reile ndi kufhio ndi zwifhio zwine muthu a fanela u ita musi a tshi kho reila. Ndi ṱuwa ndi tshi kho ḓivha uri hu na kiḽatshi hu na mini mini ngomu goloini musi ni tshi khou reila.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho fhaṱa vhukonani online musi ri tshi khou tamba geimi musi ro ṱangana online streamer ri tshi khou tamba game ra tshuza uri nṋe ndi khou tambela thimu ifhio ene u khou tambela thimu ifhio. Ra amba uri ri khou ṱaṱisana ane a wina ri khou fha na vhugai a ne a ḽiwa u ita zwifhio zwo mbo ḓi foma vhukonani vhukati hanga na honoyo muthu ravha dzikhonani khulu ra isa phanḓa na u tamba dzi geimi dzashu online.

Geimi ine nṋe nda i funesa u tamba online na khonani dzanga ndi game ya u reila ri vha ri khou ṱaṱisana kha u reila ri kho nyaga u vhona uri ndi ufhio ono kona u reila nga u ṱavhanya ndi u fhio ane a ḓo wina u thoma.

Masiandoitwa ane anga vha hone kha laptop yanga nga u dzhenisa geimi dzo kalulaho ndi nga uri zwi nga ita uri laptop yanga i thome u shuma nga u ongolowa zwi nga ita uri laptop yanga i vhe na dzi virus isi tsha shuma nga nḓila yo fanelaho.

Musi muthu a tshi khou tamba game online hu ngavha na khaedu ya netiweke ngauri tshiṅwe tshifhinga i si na mannḓa zwine zwa ita uri u tamba game online zwi konḓe zwiṅwe zwine muthu anga ṱangana nazwo ndi uri a nga ḓi ṱana kha shango ngauri sumbedza location yawe uri u gai zwi nga vhea vhutshilo hawe kha khombo zwa dovha hafhu zwa ita uri a sa tsireledzee.

Khombo dzine dza nga bvelela musi muthu a tshi khou tamba mitambo online ndi uri muthu anga skemiwa zwithu zwawe ngauri u ḓo fanela uri a shere ḽokhesheni yawe uri u gai. Tshiṅwe ndi tsha uri vhathu vha ne a khou tamba na vho vha via vhathu vha nga mu tovhela vha ḓa vha mu dzhia vha mu isa hune vha kho mu isa hone a si tsha wanala. Tshiṅwe ndi tsha uri ee muthu u ya vha u a dombotele kha u dzula a khou tamba game a si tsha kona u tshila a sa kho tamba idzo dzi game dza online musi a songo dzi tamba u pfha uri hu na zwithu zwine a zwi kho tshimbila zwavhuḓi khae ndi dziṅwe dza dzi khombo dzine muthu anga tangana nadzo musi atshi kho tamba mitambo.

Nṋe ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe mitambo ine vha ḓovha vha tshi kho guda zwithu zwi no nga u guda luambo lwa vhaṅwe vhathu, u guda maipfi ane vha sa a ḓivhe, u guda u u kono u ḓi itela tshiṅwe tshithu sa tsumbo u tea u tamba game ya u guda u runga kana u luka uri u kone u ḓi thusa ḓuvha uri u vhe u khou gainer u vhe u kho wana zwinwe zwithu.

Mutambo une nda dzulela u tamba kha founu yanga tshifhinga tshoṱhe ndi mutambo wa u tamba zwa u bika. Ndi nga si dzule tshifhinga tshilapfhu ndi songo u tamba ngauri u ngudisa uri ndi vhe na tshikili tsha u bika ngauri u ntsumbedza na risipi, risipi ine nda i vhona kha mutambo wanga ndi dovha hafhu nda ya nda i shumisa nda bika ngayo.

Ee ndi u tamba mitambo yashu ri tshi ṱhonifhana ri si na vhufhura nga ngomu ku itele kone zwi vhumba vhukonani ha vhuḓi ho fhaṱeaho zwi ita uri na u thembana ri thembane ri vhuye ri swike hune ri khou dalelana miḓini yashu.